Pele ke tlamehile ho kgetha sebaka, ke fumane sebaka moo dimela di hlokang metsi a mangata, kapo moo mobu o nang le bothata ba drainage. Ke ka kgona le ho sebedisa metjhini. Ho na le disebediswa tse kang ouka, mofuta wa motjhini o tjhekang kapa shovel, ho check-a matlwana. Ke etse le bonnete ba hore matlwana a ho check-a a teba ho fihlela sebakeng sa metso sa dimela. Ke tlameha le ho bala boholo le boemo, ho.

Kea leboha motswalle, jwale ka ha ho se ho na le mananeo ao a temo. Ke a tlo haswa sealemoyeng se feng, e be mananeo ao a tlo haswa ka dinako dife? Le matsatsi afe? Ke bo mang ba tla be ba bua mananeong ao ba a rometsweng hore ba emele le ho fana ka molaetsa oo batjheng ba setjhaba? E ka ba jwale ha tseo tsohle di se di ntshitswe, a na batjha ba tlo dumellwa hore ba ka lo ithaopa dibakeng tse itseng, moo ba tla fumana thuso hore ba phahamise tsebo ya bona?

Nka eletsa dihwai hore di shebe nako eo e leng hore ba eletswa ka yona hore temo e be teng, ba itokise. Mme ha ba mametse diyalemoya, ha nako e ntshuwa, ba be ba se ba qala ka dijalo tsa bona le ho phahamisa tsane tse shwelengnyana, hore dintho tsa bona di tle di loke. Le hore bareki ba tle ba thabe ha ba fumana dijo tseo tse tswang dihwaing. Le hore dihwai di seke tsa senyehelwa ke tjhelete, ba iphumane ba lemme pele nako eo ba tla tsebisa hore ena ke nako e fitlhile jwale ya hore dintho di etsahale. Hobane tjhelete ha e fela dintho di so etsahale, ke bohloko e bile ha ba etse le profit-nyana kgwebong ya bona.

Ke bona e ntho, e le ntho e lokileng hobane dilemo di ntse di ya pele le technology e ntse e e atomela e ngatafala. Jwale batho ha ba ya ditoropong, ke ho leka bophelo bo botjha le hore ba kene ka hare ho makala eo ba so kang ba iphumana ba le ka hare ho ona. Le dipoleke kapa tsona di di-community tse ntjha hore ba bone hore na, dintho tseo bona e sa le ba di etsa di fapane jwang le tseo ba iphumanang se ba le ka hare ho tsona.

Tjhe, ha se kgwebo e nka e qalang, hobane moo ke dulang teng, mobu ha se mobu o loketseng hore o ka jala dijalo. Kgwebo ena e batla motho a tsebang hore na, ha o qala o lema morara, o qala ka tsela e jwang? Le dintho tse tlo hlokeha tsamayong ya hore morara o hole? Le hore na tlamehile o hlokomele ka tsela e jwang? E be ha o se o o fihlile mane moo o kguwang teng, o tsebe hore ha o o kga, o o kga ka tsela e jwang, hore o tlo o o hlatswe, le hore o tlo o partner-re le di, le mabenkele a maholoholo.